Ba ne ba tsenya di-order-a tsa meroho dimmarakeng hore e dule e le teng, hobane meroho ke e re fa di-mineral le di-vitamin, e matlafatsa le mmele.

Ke ne ke kopa feela le mpheng sebaka sa ho lokisa dipampiri tsa ka, kapa ke hone ke le fe diranta tsa mashome a itseng ho lokolla lori ya ka, hobane ke yona e ntlisetsa kgwebo.

Basebetsi ba dipolasi ba tshwanetse ho tshwara jwalo ka ba motho o mong le e mong ya sebetsang hohle ho ba le bona ke batho jwalo ka batho ba bang, ene ba tshwanetse ho lefuwa hantle hobane ba sebetsa moo dipolasing ho seng phefa teng.

Dumelang ho ba banka, ke ne ke kopa ho botsa hore dikgetho tse le nang le tsona ke di fe bankeng tsa ho fumana tjhelete ya ho qala projeke ya dinku.

Bophelo bo botle ba mobu bo bohlokwa haholo polasing ya hao, ka ha ho se na sejalo se ke hantle ntle le mobu o o itekanetseng, o tlo hlokomela mobu wa hao ka mekgwa e feng?

Nka ba eletsa ka hore ba boloke metsi ka dinako tsa dipula, hore mohlang ho senang metsi le komello, ba kgone ho sebedisa metsi ao, a neng a tswa puleng.

Ke metsi ao nka a bolokang nakong tsa difefo hore ha ho sena metsi, ke kgone ho tlo nwesetsa ka ona.

Nna Sontaha, ke tlo pheha bohobe, masapo a kgomo le mokopu.

Ba ka batla ho, ka ho bula di-factory tse bolokehileng ho hlokomela dikgoho.

Hore di ke nahana hore di-sensor di lokile, hobane ho na le batho ba bang ha ba nosetsa dijalo, ba di nosetsa ho feta tekano ebile di kgone le ho shwa. Jwale di-sensor di, ha di nwesetsa ho feta tekano.

Ha ke hlalosetsa rapolasi, ke ka mo hlalosetsa ka hore insurance ena, le ha re ka lahlehelwa ke polasi ena, e tla re thusa ho ho ba re kgone ho reka dintho tse ding hore re kgone ho tswella pele ka polasi ena. E seke be ya kwalwa.

Nka nka sebedisa leano la hore ke ba fe mesebetsi, mpe ke ba lefe ka tsona dijalo tseo, tse ba ithusang ka tsona ha ba se na dijo.

Ka monahano wa ka, nka kgalla metsi ditonkeng le diemereng, hore mohlang pula di sa neng e le komello, ke be ke sebedisa metsi ao ho nosetsa dijalo tsa ka.

Dimela tse holang dinaheng tse itseng kapa tse itseng. Jwalo ka bo lehapu, o ka le thola naheng e itseng empa naheng e itseng ha di yo, bo dipone le ditapole.

Dumelang bo dirapolasi, ke le tsebisa ka hore tse ding tsa dikgomo tsa ka di fumane lefu lena la food and mouth disease. Ke ne ke kopa feela ha nakonyana le kwalle dikgomo tsa lona di sa yo fula. Le di disetswe dijo mo masakaneng a teng, ho fihlella kgomo ena ya ka e be e fola, or nna nka kwalla kgomo ya ka ho fihlella or bo bo dirapolasi ba bitse dingaka tsa diphoofolo ho tlo check-a, ho tlo hlahloba dikgomo tsa bona.

Nka rata ho ba eletsa ka hore ba jale meroho dijareteng tsa bona, hore ba kgone ho iphedisa ka tsona.

Nka etsa hore ke hire batho bohle, batjha ba senang mesebetsi, ke qale le dikgwebo tse ding ke ntse, ke ne nne ke hire batho ba batjha.

Molemo wa ho kotula ka letsoho ke hore dijalo di tswa di le hantle, kapa tsona di tsa di tholwana di tswa di le hantle. Ho na le metjhini e meng e sa ntsheng hantle ho tswa fatshe mobung o nonneng.

Ke hore basebetsi ba kgone ho itshireletsa ba seke ba fumana dikotsi mesebetsing, hobane ha ba thola dikotsi mesebetsing, polasing ya ka. Ke tshwanetse ho ba patala and-e ke ba ise le bo dipetlele. Jwale thepa ya ho itshireletsa e bohlokwa haholo .

Nka ba eletsa ka ho ya sekolong se bitswang Abet. Ke sekolo sa bosiu sa batho ba baholo, empa le bohle ba batlang ho ya ba ka ya ho lo phethisa di-grade tsa bona hore ba thole le matric.

Hobane bana ba kajeko ha se ba bangata ba batlang ho ithutela ka tsa temo, ba shebile dithuto tse ding ntle le temo.

Ke le bitsetsa kopano ena ka ho ba, ke nahana hore setjhaba sa rona se na le tsebo e ngata ka tsa bolemi le dijalo tsa naheng. Ke ne ke nahana hore re le ma Afrika Borwa, re ka ya mafatsheng a mang re lo ba thusa re ba hlalosetse ka dintlha tsa ho, tsa ho lema le tsa dijalo. Re kgone ho ba atisetsa ka tsa temo.

Ha metjhini e robehile polasing, nna nka sebedisa leano la hore basebetsi ba nnenne ba tswelle pele ka mesebetsi e sa hlokeng metjhini. Ho fihlella ke lokisa metjhini e robehileng.

Dijo tse ka hara lekolokoti di dula nako e telele, ebile di ka tlasa ho theko e nyenyane. Di na le di-vitamin tse kwetlileng haholo.

Ho bohlokwa ho ithuta ka tsa temo hobane, hona jwale ha ho sa kgethwa bo mesebetsi. Mosebetsi o mong le o mong . Ha o ka thola mosebetsi wa tsa temo, o tlo etsa jwang o sa tsebe ka tsa bolemi.

Nka qala ka ho leboha balemi ba ba mose ho mawatle ka ho ba ba re bonetse melemo ya ho, re be le karolo e kgolo moruong wa rona ka tsa temo. E le ho fa batho ba bangata mesebetsi, ba se nang mesebetsi.

Dikgoho tsa mahe ha di latswe jwalo ka dikgoho tsa toropong, hobane dikgoho tsa mahe ha di ya hlabiwa kapo sepeiti kapa yona injection, jwalo ka tsa toropong.

Nka qala ka ho reka diterekere, dikgarafu, manyolo le tsona dijalo, le terata ho kwala jarete ya ka moo ke tlo lemelang teng.

Ka nako ya kotulo, basebetsi ba sebetsa ka thata, lpe tsa bolipi di ya tjhentjha, wetara e ba hona dipula ka matsatsi tse mang. Le metjhini ka nako tse ding e ya sokodisa, le nako ya tsa bona tsa ho sebetsa e ba nako diura tse telele.